Eya, nna bonneteng ke bona ke dumellana le yona hobane e bebofaditse dintho ho batho bohle. Hobane e re dumella hore re kgone hore re e sebedise nako tsohle ntle le ho ya ditoropong, hape ke bona e kgona le ho re thusa. Re kgone ho romella tjhelete o ntse o le ka tlung ntle le ho ya ditoropong. Le ha o batla ho reka, o kgona ho e sebedisa jwalo ka ha o reka motlakase, o kgona le ho patala dikoloto tsa hao. Ha o batla sekoloto, o kgona ho se fumana hana moo. Jwale hee e re bolokela tjhelete le nako le ha motho a hlahetswe ke lebaka le potlakileng, a hloka tjhelete, o kgona ho romella o ntso o le hae ntle le hore o palame o ye toropong. E thusitse haholo, haholo le ho batho ba qhwadileng.

Nna hee ne nka rata kapa nka thabela ho kgetha One Life Insurance. Ke se ke entse di patlisiso ka yona ebile hape ke bone ka mokgwa oo e sebetsang ka teng. Yena e kekebe e hofe mathata kapa e ho phoqe ho hang. Ho bobebe ho etsa dikopo tsa tjhelete.E na le rekoto e matla ya ho lefa dikopo tse nepahetseng ka pele. Yona hee e fana ka ditshireletso tsa bophelo tse matla tse fanang ka di millione tse mashome e phete hape e fane le ka dikete tse mashome a mahlano ho insurance ya lepato. Ha o hlahetswe ke lefu ba patala pele ho feela matsatsi a mabedi, ha o ntse o hlahetswe ke lona lefu. Ba fana ka dikete tse tsheletseng hore le kgone ho thusa le kgone ho reka dijo mme hee ke e ratela tsona ditshebeletso tseo.

Dumelang, ke tlile ka tse seng hantle ke na le tletlebo maobane ke butse account-o ka mora moo ke la kenelwa ke tjhelete e tswang ho malome, ke la hlahelwa ke bothata. Ha ne ke re ke lo ntsha tjhelete ka fumana e se boemong bo hantle jwale hee ha ka thaba ka sena itse ha ke ntsha tjhelete ATM-ong ha tswa tjhelete e ditshila. Mabaka aka a la tlameha hore a eme yaba ha ke sa ya le dishopong jwale hee ka kopo ne ke kopa hore le ngfapanyetsa tjhelete enana e ke e tshwereng be se ntse le mpha tjhelete, e leng hore e boemong bo hantle. Ne nka kopa ho bua le mookamedi wa monana, kapa ya tla kgonang ho nthusa.

Ke ile ka ikutlwa ke le motlotlo haholo. Ke ne ke thabile haholo hobane ne ke e hloka.Ke ile ka letsetsa moadimi wa tjhelete a nthusitseng ho utlwisisa, hobane ne ke batla ho utlwisisa hore hobaneng a ntumelletse hore ke adime tjhelete. Ka mora moo, ke la ba jwetsa hore ke na le dikoloto tsaka tse neng di salletse morao. Ke ka moo ke ileng ka mo letsetsa ho ke utlwisise hore hobaneng a kgonne ho nkadima tjhelete hodima dikoloto tse salletseng morao. Empa hee ka mora moo ke ne ke thabile haholo, ke la itjwetsa hore ke tlo patala dikoloto tsaka di fele ka botlalo. Ke potlake hore ha ke kgona ho batla thuso nako e tlang. Ba kgone ho thusa ebile ne ke batla ho kena tlasa batho direpotong tsa batho ba patalang, ba tshepahetseng.

Bonneteng feela nna ke motsho ke ditokofela ebile le hana jwale ke ntse ke di bapala haholo, tsona di a thusa hobane nna ke bapala sa tjhelete. Moo re kgodisanang kgwedi re ntsha makgolo a mahlano palo re bahlano. Motho ka mong o fumana dikete tse pedi kgwedi le kgwedi. Ke kenetse le sa grocery moo re kopanang kgwedi le kgwedi, ho ntsha makgolo a mane ho jara e fela tjhelete eo e reka grocery re be re arolelana yona grocery eo e rekilweng. Dintho di ba bobebe hobane re ba le dijo tse monate ka Keresemose. Hape, ho ba bobebe le ho setokofele sa tjhelete se tla ho nna ke kgona ho phetha mabaka a ka a mang ha ke fumane grocery eo ha selemo se fela. Ha bana ba tlile ha dikolo di kwetswe, re dula re na le dijo tse monate ka lapeng.

Ho na le moo ke la ka kadima tjhelete kgweding e fetseng, ke ka dimme makgolo a mararo. Ke la tshwanela ho e kgutlisetsa ho motho wa yona tjhelete e se e le makgolo a mahlano. Ho bile ha ba boima haholo ho nna hore ke e ntshe. Empa ke ne ke sena boikgethelo hobane ke ne se ke a dimme tjhelete eo ebile ke la tshepisa motho eo hore o tla e fumana ka tsatsi la ka peyi, hore ke iphumane ke adima tjhelete. Lebaka e ne le le potlakang, ke ne ke tshwanela ho ya mosebetsing, ke hloka tjhelete ya ho palama ke be ke nka qeto ya hore ke lo kadima tjhelete. Empa hee ka mora seo ke ithutile haholo hore ho boloka tjhelete ho bohlokwa hore le ha nako e nngwe ke hlahelwa ke tsietsi be ke tseba ke sebedisa tjhelete ya ka e ke e bolokileng.